Ndi teya u shumisa virtual private network VPN uri ndi tsireledze mafhungo anga musi nditshi khou shumisa Wi-Fi ya tshitshavha, Ndi iledza u shumisa banking app kana u dzhenisa mafuno a tshelede musi ndi tshikhou shumisa Wi-Fi ya tshitshavha. Ndi sedza nḓila ine Wi-Fi ya tshi tshavha yavha na tsireledzo sa uvha na password kana u shumisa nethiweke yo tsireledzeaho. Ndi iledza u dzhenisa mafuno a ndeme sa password kana mafuno a tshelede musi nditshi khou shumisa Wi-Fi ya tshitshavha ndi shumisa browser ine yavha na tsireledzo sa https uri ndi dzule ndi nditshi tsireledzeya musi ndi tshikhou shumisa Wi-Fi ya tshitshavha, Naho zwo ralo honovha na thaidzo dza u swikelela Wi-Fi ya tshitshavha sa u shaya tsireledzo u shandukisa ha khonekshini kana u shaya ha u ṱavhanya ha inthanethe.

Ndi shumisa zwishumiswa zwa u ṱololisa mafhungo uri ndi kone u vhona u shandukisa ha makete na ubveledza mafhungo a ndeme ndi dovha hafhu nda zwishumisa uri ndi kone uvhona u shandukisa ha makete uri ndikono thusa vhathu u vhona nḓila dza u bveledza tshelede. Ndi dovha hafhu nda shumisa zwa u thusa vhathu uri ndikone u bveledza mafhungo a ndeme na u thusa tshitshavha nda dovha hafhu nda shumisa zwa u bveledza mafhungo uri ndikone u vhona u shandukisa makete na ubveledzisa mafhungo a ndeme. Ndi shumisa hafhunoni uri ndikono uvhona u shandukisa makete uri ndi kone u thusa vhathu u vhona nḓila dza u bveledza tshelede.

U engedza na u ṱolosisa mafhungo, mafhungo a fanela u ṱolodziswa zwavhuḓi uri a kono u vha na vhuṱanzi ha ndeme, tshiṅwe hafhu ndi u bveledzisa mafhungo ane a kwama tshitshavha. Mafhungo a fanelo uvha na bveledza, bveledza nga nḓila ine ya thusa tshitshavha sa u haseledza pfunzo, mutakalo na zwaikonomi, zwadovha hafhu havha no u kwaṱhisa u ṱavhanya ha u wana mafhungo, mafhungo a fanea uvha o bveledzwa nga nḓila ine ya thusa vhadzulapo u wana mafhungo nga u ṱavhanya, u dovha hafhu u engedza nyambedzano ya tshitshavha mafhungo a fanela uvha o bveledzwa nga nḓila ine yathusa tshitshavha uvha na nyambedzano ya ndeme, ukhwaṱhisa u dzhiya vhukando mafhungo a fanela uvha na u bveledzwa nga nḓila ine ya thusa tshitshavha u dzhiya vhukando ha ndeme.

Ee, ndono vhuya nda ṱangana na thaidzo yori khadi yanga ayikhou swikelela sathalaithi ayikhoshuma mara nda zwihumbulela uri hezwi zwithu zwiḓovha hu ushaya khoneksheni. Arali sathalaithi isakho swikelela zwingavha zwi khou bveledzwa ngo shaya khoneksheni, ndi tshone tshithu tsha u thoma hafho futhi zwishumiswa zwa sathalaithi zwingavha zwisitshakhou shandukisa mithethe ya nethweke zwine zwanga kwama u swikeleleya, futhi hafhu arali tsireledzo ya nethweke itshikhou bveledziswa zwavhuḓi, u swikelelea zwingavha zwitshikho thithiswa futhi hafhunoni arali khoneksheni ya sathalaithi yanu i sa khou bveledza zwavhuḓi, u swikeleleya zwingavha zwitshikhou thithiswa ngayone khonekishini ya sathalaithi.

U ya nga nṋe nṋe ndi funa mi muvi ya tshi zwino ngori i vha i na mulaedza munzhi u fhirisa mimuvi ya kale i vha i na mini na zwithu zwinzhi zwine zwa kho itea, milaedza ya hone ivha yo ḓalesa lune nne ndi guda zwithu zwinzhi kha mi muvi ya zwino u fhirisa mimuvi ya tshikale, futhi hafho na quality ya dzi vidiyo ya mi muvi ivha i ya nṱhesa fhira mimuvi ya kale ra kona u vhona zwavhuḓi na kuambarele kwa mi muvi ya zwino kuvha ku kwa vhuḓi.

Tsireledzo ya u thoma ndi tsireledzo ya zwi ndi tsireledzo ya zwiṱuwedzi, ha vha na two factor authentication, tsireledzo iṅwe ndi ndi i inikhiripushini ya mafhungo, havha na thikhedzo yo bvisa tshelede, muthu u tea u kona u fhaṱa na u u vhala mbekanyamushumo, u tea u dovha hafhu a kona u londa na u guma akhaunthu musi musi ho bvelela tsengelo.

Mbekanyamushumo dza nnḓa ha shango, hafha hune nṋe nda dzula hone dzi ṱuṱuwedza fesheni.

Kha sia ḽa inthanethe nṋe ndi ṱalela mitambo ya ndeme nga maanḓa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri tshumelo dza didzhithala dzi tikedze nyambo dzapo ngori, zwi engedza tswikelelo dza ṱuṱuwedza u ṱanganedzwa, dza thivhela tshi vhandukhole, kana vhukuma ha mafhungo, dza dovha hafhu dza tikedza pfunzo ya ya vhukoni, dza dovha hafhu dza vhea nḓivho ya vhupo hoṱhe kha mapuḽani.

Tsho thoma ndi zwi fhedza tshi thithisi tsha dzi nyambo dzedzi, wa dovha hafhu zwa kona u kona u vhala mafhungo nga izwi, zwa leluwesa kha pfhunzo, zwa dovha hafhu zwa tikedza vhukoni ha u shuma na u engedza pfanelo ya vhathu vhoṱhe.

Khombo dza u ḓitika nga maanḓa nga thekinoḽodzhi ndi u tshinyadzwa ha nḓivho ya vhathu vhathu vha sala vha sa tsha na nḓivho ngori thekinoḽodzhi vho ivhe ya phanḓa, u mu uzikwa ha nḓivho, u sikwa nḓivho nga vhushaya shayaho thendelo, ha vha na u sa pfesesa zwavhuḓi, u pfhuka pfhanelo dza vhathu vha re na vhuleme, na u ṱalusa vhunzhi ha zwine ha zwa ambiwa, havha na u fhaṱa dzi profile nga u sa pfhesesa, havha na u u dzika ha vhathu kha zwishumiswa zwa u thetshelesa.

Nṋe ndi funesa mi muvi ya nyito dza lufuno ngori ndi muthu wa lufuno nga maanḓa ndi funa u vhona vhathu vha tshi khou funana, vha kho nekedzana lufuno hu sina dzi nndwa, ende zwi thusa u fhaṱa na mbingano kana relationship yau, u a ḓivha zwori zwithu zwi tea itiswa hani ngori uvha u na nḓivho, u a kona u gudisa muthu uri nae a u fune nga nḓila i fhiyo.

Muthu a tshi vhona zwithu zwa inthanethe ha ngo tea u soko tenda tshiṅwe na tshiṅwe, u tea u ṱoḓulusa uri hezwi zwa a ne a khou zwi vhona zwi na vhungoho u swika gai, no uri muthu u ya skemiwa nga nḓila ya ya yo leluwaho nga mannḓa. Zwino vhathu kha inthanethe vha tea u vha na vhu ḓifari ho tevhelela tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhavha vha kho vhona, a si zwoṱhe zwine zwavha zwi ngoho zwiṅwe zwivha zwi mazwifhi.

Ndi mbudziso ya ndeme nga maanḓa heyo, ndi nga langa u shumisa data dzanga nga u ḓivha zwine zwo no kho ambiwa kale na u shumisa pfuphiso kana vhufa vhufananyo, na u dzhia nṱha mafhungo o no ambiwaho, no u fhindula nga u ṱalutshedza tsha u itaho khwine.

Zwi thusa uri ndi vhe tsini na muṱa wanga.

Ee ndi a tendelana nayo ngori hu na pfanelo ya u ḓivha havha na demokhirasi itshi shuma havha na u lwela pfhanelo havha na u tsireledza vhathu na u shumisa zwavhuḓi.

Khetho ya vhuḓi ndi sim khadi ya shango ḽine wa ya khaḽo international sim khadi plan na puḽane ya roaming.

Ee ndono vhuya nda pfha nga ha theḽemedisini zwino zwi zwino zwi itaho uri theḽemedisini i vhe ya ndeme ndi u fhedza tshifhinga na tshelede, u wana thuso ngo ṱavhanya, u thusa vhathu vha nga dzi nḓuni, u ita uri vhuṱhongwa vhu vhe na vhukoni.

Ee ndi humbula uri u kona u amba na dokotela nga founu kana video zwinga thusa vhukuma vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki na zwibadela. Theḽemedisini i ya shuma sa tshanduko ya ndeme nga nḓila ine vhathu vha wana ngayo vhuṱhogwa ha mutakalo nahone i na ndeme huri kha vhathu vha nga dzinḓuni mashango a kule kana fhethu hune ha sivhe na zwibadela zwihulwane. Zwinga thusa u fhedza u tshimbila na u linda zwa thusa u wana thuso nga u ṱavhanya zwa thusa vhathu vha sa koni u tshimbila zwa zwa ita uri u khwine hu vhe khwine u vhona dokotela nga tshifhinga tsho teaho ha dovha havha na tsireledzo na u tsireledza mutakalo wa tshitshavha.

Ee ndo vha ndi tshi nga u founela dokotela nga vidio khoḽo arali zwo vha zwi tshi konadzea ngori ndo vha ndi mmbeteni ndi sa kho kona tshithu ndi sa kona u takuwa uri ndi nga takuwa nda ya badani nda ṋamela thekhisi nda ṱuwa nda ya kiḽiniki kana sibadela. Zwino dokotela houḽani ndo mu ṱalutshedzisa a kho mmbona na kha vidio call a nga mbudza zwauri hu kho itea mini khamusi a mbudza zwauri hu kho ṱhogea mushonga mufhio na mufhio and then nda kona u rumela muthu uri a nnyele famasi a kone u renga.

Theḽemedisini i nga thusa zwihuluhulu kha vhathu vho no dzula mahayani ngori fhethu hononga mahayani kanzhi kanzhi hu vha hu si na dzi kiḽiniki hu vha hu si na na zwibadela zwino at least telemedicine itshi ḓo swika hanefhaḽa mahayani vhathu vha ḓo kona u consult nga luṱingo kha dokotela.

Zwithu zwivhili zwa ndeme zwine zwanga ita uri theḽemedisini i vhe na tshenzhemo ya vhukuma kha muthu muṅwe na muṅwe ndi u vha na tshikalo tsha inthanethe tshine tsha vha na mulalo na tshivhindi. Ha vha na u vha na mudzio une wa kona u shumisa zwishumiswa zwa telemedicine ndi vhona ungari mudziyo u ngavha smartphone, tablet kana khomphyutha ine wa nga kona u shumisa zwishu.

Ndi funa muzika wa gospel ngori ndikho thetshelesa muzika wa gospel ndi hangwa mathada anga oṱhe nda dzhena muyani, u vha wo dzika ho u ḽa muzika u tshi kho ita uri na vhuluvhi hanga vhu kono u dzika vhu kone u shuma zwavhuḓi na muhumbulo u kone u vhuya.

Kha sia ḽa puḽatifomo ndi shumisesa Spotify u thetshelesa muzika ngori ndi yone i re na muzika munzhi muṅwe na muṅwe une wa khou ṱoḓa u vha u hone hanefhaḽa.

U ya nga ha nṋe kha miṅwaha yo fhiraho ndi vhona ungari zwo no leluwa nga maanḓa.

Nṋe kha sia ḽa muzika ndi funesa u thetshelesa fhedzi ndivha ndi sa khou funa u vhona lavhelesa vidio ngori ndi tshi kho thetshelesa, muhumbulo wanga u vha u kho vhuya zwavhuḓi ngori ndi ḓo ḓi thetshelesa muzika kha musi ndo vhea na ṱhoho fhasi ndo bonya na maṱo u itela uri muhumbulo wanga u vhuye.

Muzika une wa ngita uri ndi dzule ndo takala ndi muzika wonoyu wa gospel sa zwe nda amba ndi wone muzika une wa ngita uri ndi khame down ndi ḓi wane ndo vhea ṱhoho fhasi yanga ndi tshi khou humbula muhumbulo wanga u kone u vhuya u kone u shuma nga nḓila ine wa kho tea u shuma ngayo.

Ndi vhona ungari ndi vhatambi nṋe uya nga ha nṋe u ya nga muhumbulo wanga ndi vhona ungari ndi vhatambi ngori vhatambi ndi vhone vhane vhavha vhakho ima ima vhatshi kho ita zwithu zwinzhi zwo fhambananaho kha zwiṱori.